Amaqembu ezemidlalo, ayasiza kakhulu ukukhiqiza abadlali abaseqophelweni eliphezulu. Kanti uhlelo olokuthi amaqembu amakhulu avakashele amaqembu amancane ayobona ukuthi badlala kanjani, lokho kuyabagqugquzela nabo ukuthi ngelinye ilanga bafise ukuthi babengabadali abasezingeni eliphezulu. Kanti futhi ukudlala kahle kwamaqembu aphezulu kuwenza ukuthi nabadlali abasebancane noma abasakhula babone isibonelo esihle, bafise nabo ukufana nabo, babe nephupho nabo lokujoyina amaqembu aphezulu. Namaqembu aphezulu abadlali abathathe kuwona wonke lamaqembu anabantu abasha abasakhula.

Yebo, kufanelekile ukuthi umuntu osemusha abe nethonya elihle. Ukuze nabanye abantu abamubona njengesibonelo, bazohamba ezinyathelweni zakhe ngelinye ilanga. Uma enza kahle, nabo bayagqugquzeleka ukuthi benze kahle empilweni bafane naye. Zonke izinto asebe nazo, nezinto asephumile kuzona, ziwagqugquzela laba abanye ukuthi nabo benze kangcono empilweni. Ukuze impilo yabo nabo iqhakaze njengaye umdlali loyo osuke enethonya kubona, noma osuke eyisibonelo sabo.

IsiZulu sithi, ingane ikhuliswa ngumphakathi. Lokho kuchaza ukuthi noma ubani obonayo ithalente noma ikhono lengane, futhi esibona isidingo sokuthi ingane iyadinga ukuqhubekela phambili kwezemidlalo, kepha iswele imali, angayitholela usizo noma banganikela umphakathi. Ukuze zonke zibone ukuthi, uma umphakathi ubambisene, intsha ingaphumelela. Kanti ukuphumelela kwengane eyodwa, kwenza umphakathi wonke uphumelele ngoba nabanye bafunda isifundo sokuthi kuyasizwanwa empilweni.

Yebo. Kubalulekile ukuthi abafundi, babambe iqhaza emidlalweni yesikole. Lokho kuyasiza ukuthi bagcine benento abazoyenza. Futhi kuyabasiza ukuthi bazi amakhono abo, nokuthi umuntu athole into ayithandayo, nayithokozelayo ukuyenza futhi athi mayenza, ayenze ibe impumelelo. Kuyamsiza lokho ukuthi angahlali emgaqweni, kepha anento emugqugquzelayo eyaphambili.

Kwezemidlalo, ukuziphatha nokuzethemba kuhambisana kakhulu. Ezinye izinto ezinomthelela, ukuziphatha nokuzethemba, indlela umuntu akwazi ukulawula imizwa yakhe ngayo, izinto asedlule kuzona, kuyamufundisa ukuthi ahlezi egxilile kulento ayenzayo. Kufundisa ukuthi akwazi ukuxhumana nabanye abantu, futhi akwazi ukubhekana nazo zonke izingqinamba ngaleso sikhathi. Uyakwazi ukuthi amelane nezimo zempilo ezinjengokulimala nokugula, kuyakheka ukuzethemba kumuntu odlala imidlalo.

INingizimu Afrika iyizwe elinamasiko nezilimi ezahlukene, njengoba sibizwa nge-Rainbow Nation. Kanti ukusingatha kwendebe yomhlaba, kusho ukuthi, amabhizinisi afana namahhotela, ney'ndawo zokudlela kuzothola izinzuzo enkulu kubantu abazobe bevakashile abaphuma ngaphandle. Futhi izwe lethu lingaba sezingeni lomhlaba, ngoba iy'ndawo zethu, nothando lwethu kanye nendlela esiphila ngayo, ayifani nakwamanye amazwe. Izwe laseNingizimu Afrika liyizwe elinothando kakhulu. Lokho kukodwa kungenza ukuthi nabantu abakade bengekho koda bangazizwela ngabekhona ukuthi kunjani e-South Africa.

Indlela yokuthuthukisa umphakathi waseNingizimu Afrika ikakhulukazi le esemakhaya, ukuthi sibe nezinkundla zemidlalo ezintsha ezisemakhaya. Futhi sibe namasenta la khona abantu bekwazi ukukhombisa khona amakhono abo. Njengokuthi abanye benze imsebenzi yezandla, uma ngabe kwezemidlalo, indawo le enemidlalo khona ibe nendawo le khona kuzogcinwa khona izinto ezenziwa ngezandla, neminye imisebenzi eyamakhono yabantu baseNingizimu Afrika itholakale endaweni efanele, kanye nendawo edayisa ukudla kwasekhaya, itholakale kuyona leyo ndawo yezemidlalo. Lokho kungasilethela enkulu intuthuko ngoba baningi abantu abangakujabulela lokho, futhi abangafisa ukukubona.